Uma ngabe mina ngigodola, ngihleli eduze komuntu odinga umoya, uma ngabe engicela ukuthi ngivale iwindi, ngingamchazela ukuthi angikho kahle ngiyagodola. Ngakho-ke, ngingasuka mina ngihlale kule ndawo yena ahleli kuyo, yena azohlala kule ebihleli mina azokwazi ukuba seduze newindi akwazi ukuthi athole lo moya awudingayo.

Uma ngabe ibhasi lami lifa phakathi nobusuku ngibe nginohambo olude ngingenzanjani? Uma ngabe mina ngilungiselela ukuhamba ngebhasi ngizohamba futhi uhambo olude, ngingaphatha ingubo ezongisiza uma ngabe ibhasi noma kuthiwa liyafa endleleni kodwa ngihlezi ngifudumele, ngiphathe ukudla okwanele ukuze ngingabi nenkinga futhi endleleni.

Ngike ngaba nengxoxo ethakazelisayo nomuntu engangingamazi ebhasini. Sasixoxa ngemindeni, nanokuphathana kwemindeni nanokuthi kwenzakalani empilweni njengoba umuntu eshade emncane. Imindeni iphathana kanjani, uqhubeka kanjani nempilo.

Umbono wami ngokukhuphuka kwentengo kaphethiloli, angiyizwa kahle le ndaba nje. Ingiphatha kabi ngoba akusiwo wodwa uphethiloli onyukayo okwazi, osithintayo njengabantu. Kumanje sibhekene nenhlupheko yokudla, nokunyuka kwezintengo zokudla. Siphinde futhi ngapha uphethiloli mawusubiza. Lapha kusafuna ukuthi siye emsebenzini, sesizoyenzenjani? Sesizophila kanjani?

Kukhona ubuhlungu engike ngabubona kwenzeka ebhasini elihamba ibanga elide. Kwathi kufikwa endaweni yokuphumula, abantu babuya ebhasini kepha ukhona ongabuyanga ebhasini ngesikhathi. Umshayeli wabe esedumisa ibhasi, abantu bemtshela ukuthi ukhona osalile bembona ememeza naye. Wathi umshayeli isikhathi besesishayile wahamba, wamshiya lapha endaweni yokuphumula. Wasala kanjalo usisi wabantu.

Yebo, ngiyakhumbula ukuthi kwakuyimalini ukugibela itekisi usuka ekhaya uya edolobheni eminyakeni emihlanu endlule. Yebo, manje leyo mali iseyanyuka kakhulu. Ngibona nje amanani okugibela ukuthi anyuka kakhulu. Lokho kungenza ngingazizwa kahle ngoba nathi siyazama impilo ngoba amanani esenyuke kanjena kuba nzima. Abanye abantu bagcina sebengayi emsebenzini ngenxa yalokho.

Izinyathelo ezingathathwa yizinkampani zokuthutha ezifana no-Uber kanye no-Bolt, ukuthi bafake ibhathini emotweni yomshayeli osuke eshayela i-Uber noma i-Bolt. Kodwa leli bhathini akufuneki laziwe yithi abagibeli, kodwa komele laziwe umshayeli ukuze noma kuba nenkinga akwazi ukuthi alithinte kusheshe athole usizo.

Uma ngingathola ithuba lokuthi ngikhulume nomshayeli wesitimela, ngingambuza ngezingqinamba abhekana nazo, njengokuthi kuke kulahleke yini izinto esitimeleni bese kumele azikhokhe yena njengomshayeli? Uma ngabe ugesi ucinywa engaziswanga kwenziwanjani? kanjani isitimela abagibeli bengalimali naye engalimali?

Into ebuhlungu engayixoxelwa umuntu ehamba esitimeleni, sengixoxela umnganami. Kuthi ekukhuleni kwakhe lo muntu ebengiqoxa naye, kwakunzima kakhulu. Njengokuthi babenokulala bengadlile ekhaya, ngoba abazali base bekhulile futhi bengasebenzi, kungekho abantu abasebenza into etheni. Abantu abasebekhona ekhaya babephila ngokuthi bathole amatorho, amatorho amalanga, hhayi amatorho anjalonjalo. So, ngesinye isikhathi bekwenzeka ukuthi balale bengadlile behambe beye esikoleni ngezinyawo, benganazo lezi nsiza ezidingakalayo esikoleni ukuthi bafunde.

Umbono wami ngokubhukha amathikithi ebhasi ku-inthanethi ukuthi uma ngabe ubhukhe ithikithi online, kugcina uma ngabe uba nenkinga ungakwazi ukuthi usheshe usizakale. Ngoba uma ngabe uhamba ema-ofisi, ema-ofisi bakutshela ukuthi bona abazange bakubhukhise ithikithi, wena ulibhukhe kwi-inthanethi ithikithi lakho. Indaba yalo-ke kuthathe isikhathi. Kanti uma ngabe ubhukhe ithikithi esitolo noma esiteshini sebhasi uyakwazi ukuthi umfune lo muntu obekusiza, ukwazi ukuthi kuzameke ukuthi kuxoxaniswe kutholakale isisombululo.